Yebo, ngiyacabanga ukuthi ama-time thebula ebhasi kufanele awalungiselele amahora aphakeme, ngoba suke bebaningi abantu, kanti futhi nesikhathi siyasheshisa, ngalezi, ngalamahora, abantu suke sebejahe ukuya ezindlini. Manje ngiyafisa ngiyacabanga ukuthi kube uma kuthiwa bengalungiselela ngokuthi ihora nehora kubekhona ibhasi elifikayo, noma amabili afikayo, ukuthi azocosha abantu, ukuze wonke umuntu akwazi ukuthi afike ekhaya kusakhanya.

Izitobhi zamabhasi, noma eziteshi zezitimela endaweni yangakithi zikude kakhulu. Umuntu omdala akakwazi ukufinyelela ngoba ziphumile edolobheni. Ngiyacabanga ukuthi izinto ezingathuthukisa lesi simo, kungaba khona imoto hlampe ethatha la bantu abadala hlampe emtholampilo behlangane khona ngoba umtholampilo uphakathi nendawo, bayakwazi ukufinyelela bonke. Kube khona imoto ebathatha emtholampilo ngesikhathi thizeni, bekwazi ukuthi ibathathe khona iyobabeka ey'tobhini zamabhasi, noma ey'teshi zeyitimela, ukuze-ke bekwazi ukuthi befinyelele kahle khona. Ngoba uma bethi bahamba ngeyinyawo, bengafika amabhasi neyitimela, sezihambile and futhi akuphephile la kumiwa khona ngoba kuphumile edolobheni.

Ukuthi ngipakishe izinto engizidingayo kuphela. Ngenze isiqiniseko sokuthi engibona engazathi ngingakwazi ukukuthola phambili, ngiyakushiya mese lokhu engikudingayo ngampela ngipakishe kona, ngingapakishi imithwalo engingayidingi nengingezu kuyisebenzisa, ngoba lokho kuzobe sekuyinkinga uma umthwalo yami isinda kakhulu.

Ubuchwepheshe bungathuthukisa ulwazi lwe-shuttle kubantu abadala, ngokuthi lubenzele indawo yokukhuphuka ngama-wheelchair abo, nendawo phakathi emotweni ukuze bekwazi ukuthi noma behleli kuma-wheelchair, bebenayo indawo yokunyakaza. Phinde futhi iy'tebhisi zakhona zingabinkulu kakhulu, zingabi zinde uma kumele begibele. Kuphinde futhi kube nendawo, noma kube nendawana yokubambelela uma bengena emotweni ukuze bengawi.

Kukhona la, ekwakumele khona ngiye kwi-interview ekuseni, kwabe sekubambezeleka-ke ibhasi engangiligibele, ngabe sengifika sesidlulile isikhathi se-interview, ngangabe ngisakwazi ukuthi ngiyenze. Yize ngangichazile ukuthi hhayi, nginenkinga la, ibhasi ibambezelekile, abazange-ke besangizwa, ngabe sengilahlekelwa kanjalo-ke ithuba lomsebenzi. Kwamosha usuku lami kakhulu ngoba ngangivuke ngesikhathi, ngalungisa, ngazinika futhi isikhathi esiningi sokuthi ngifike phambili la okwakumele ngiye khona. Okwakungenziwa ngendlela ehlukile, kwakungaba ukuthi uma bebona ukuthi ibhasi lethu linenkinga, kuthunyelwe elinye ibhasi lisithathe, siqhubeke nohambo kunokuthi silinde abantu abazolungisa leli esasikulona.

Umehluko phakathi kwezithuthi zesonto, yikho ukuthi-ke esontweni kunokuhloniphana. Manje emotweni ngeke ingane ihlale umuntu omdala engahleli, kuqale kungeniswe abantu abadala kuqala, behlale, bethole indawo emotweni. Mese iyingane zona uma kuhambeka ngezinyawo, zingahamba ngeyinyawo, uma kungahambeki ziyangena iyingane zifohle, uma kumeka zime emotweni kuze kuze kuyofika, ebhasini zimane zime iyingane, kuhlale abantu abadala, bona ngoba sebenamathambo futhi sebebuthakathaka. Futhi-ke ezinye izinkonzo zokuthutha zona, zisuke zingenandaba nabantu abadala ukuthi bahleli, noma abahleli, bona nje into ebalulekile ukuthi wonke umuntu ungenile, kwaphela.